Ke go fokotsa matshwenyego le ditlamorago tse di sa siamang ka boitekanelo, go tokafatsa tshegetso le ditiro tsa puso tse di amanang nang le boitekanelo go bopa leano la boitekanelo jo bo tlhomilweng go kgothatsa batho go tsaya karolo mo boitekanelong.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne ba lelapa la bone ke bone ba ba itseng seo motho yo motona a se tlhokang ebile ke solofela fa e le bone batho ba e leng gore ba tla mo tlhokomela ka bojotlhe ba bone ebile ba nang le mamello fa e tla mo o mong wa leloko la bone.

Ke nagana re lebetse polokego le tlhokomelo e e maleba mme di farologana ka tsela e latelang, batlhokomedi ba batsofe ba ile kwa dikolong tse di kwa godimo go ya go ithuta gore ba tshwanetse ba tlhokomele batsofe jang mme ba rutiwa tlhompho, kutlwelobotlhoko le yone polokego e maleba mme seo se thusa batsofe ba bantsi ka gonne ba itse gore ba tla tshepa badisa ba bona.

Go tlotla le tlhokomelo ya botsofe ka gonne mo setšhabeng sa Setswana batho ba ba batlang go tsofala ba amogelwa ka tlotlo e kgolo, go tlhokomela batsofe ga se tiro ya motho o le mongwe fela ke tiro ya lelapa ka kakaretso jaaka bana baeteledipele, balelapa le setšhaba setso se rotloetsa go nna le kagiso, tlhokomelo le tlhompho go le botsala ba rona ba ba tlhokang thuso ya rona.

Tshwetso ya setso le tlhomamiso ya ditumo tsa botsofe, lelapa le setšhaba di thusa go tshegetsa le go sireletsa ditumo, dikokwa le setso sa batsofe, ba tsaya karolo mo go tlhameng tikologo e e tshwaraganeng le e tlotlang maikaelelo a batsofe mo setšhabeng mme tlhokomelo le tshireletso ya batsofe e tswa mo go balelapa le setšhaba ka gonne ba na le kabelo ya go tlhokomela batsofe.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone ka maswabi le kutlwelobotlhoko ga gona ditirelo tse di tlamelwang bagodi.

We, e bitswa boikhutso old age center mme ditirelo tse ba ba fang tsona ke tlhokomelo mme ba tshameka kgwele ya dinao mme ba na le sejanaga se se ba isang kwa mafelong a farologaneng, ee, ditirelo di a duelwa go tokafatsa bodulo ba batsofe.

Ke akanya gore thulaganyo ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ke itlhomeng kwa pele ka gonne batsofe fa re lebelela ke bone ba ba fiwang madi a mantsi a e leng gore a tswa ko mmusong mme seo se ka tokafatswa ka gore batsofe ba okeletsa madi a e leng gore ba a bona seo se ka dira gore matshelo a bone a nne botoka ka gonne fa motho a gola le ditlhoko di nna dintsi.

E ama botshelo jwa bone ka gonne puso e nale seabe se segolo mo go tokafatseng maemo a botshelo jwa bone mme tlhokomelo e e maleba ya maemo a botshelo e a tswelela ka go utlwisisa ka tsholofelo ya go thusa baagi ba ba gologelwe, boikarabelo jwa puso le balelapa bo botlhokwa thata.

Go amogela pension ya puso ya tlhokomelo ya bagodi mo Aforika Borwa o dira kopo ya thuso ya bagodi e pele e neng e bidiwa phenšhene ya botsofe ka kantoro e gaufi ya SASSA ka go fitlhelela ditlhokego tsa tshiamelo go romela ditokomane tse di tlhokegang, go tlatsa kopo ka namana le go sala morago dituelo tsa thuso.

Pension-e ya puso e thusa thata ditlhoko tsa batlhokomedi ba batsofe ka gonne ba kgona go thusa kgotsa go tsaya one madi ao go dira tse ba tshwanetseng go di dira ba bone gore motsofe o siame.

Motho o simolola go amogela madi a pension e ka dingwaga di le masome thataro ka ntlha ya gore ke teng mo bontsi bogolo ba batsofe ba setse ba tlogetse go bereka jaanong ba bangwe ba bone ga ba na tsela ya gore ba nne le letseno la madi gore ba iphedise.

Ke nagana gore puso e tshwanetse e nne le dipalangwa, dijanaga tse e leng gore ke tsa batsofe fela di ikarabelela go thusa batsofe jaaka di-ambulance e nne tsone tse e leng gore tse di kgethetsewe gore di tle go thusa batho ba bagolo ka gore ba kgone go fitlhelela kwa dipetlele kgotsa kwa ditleliniking.

Ke nagana gore ba bangwe maloko a bone ba ka ba thusa ka go ba batlela dijanaga tse e leng gore di tlo dula di ba isa kwa dipetleleng ba bangwe ba ba tlhokang thuso ya mmuso ke nagana gore mmuso o tshwanetse o nne le dinomoro tse eleng gore batsofe ba tshwanetse go di letsetsa mme fa motsofe a letsetsa dinomoro tseo re a itse gore ga a kgone go fitlhelela sepetlele mme o tlhoka thuso ya gore a fitlhelele kwa sepetlele.

Nnyaa, mo ke dulang teng ga gona sekgalo se se kalo kalo gore re bone ditlhamelo tsa pholo le ditirelo tsa bona tsa potlako mo ke dulang teng batho ba kgona go bona thuso ka dijanaga tsa mmuso.

Go botlhokwa thata ka gonne o ka fitlhela gore go na le motho yo o dulang kwa mekhukhung mme o a lwala ebile ga a kgone go tsamaya ga a kgone go dira sepe mme ga a na motho yo mo tlhokomelang jaanong ke nagana gore ditleliniki tse di tsamayang di a thusa, di a thusa thata ebile di tswela batho mosola o botoka.

Ke malwetse a tshwanang le HIV and AIDS, TB, high blood pressure, sugar diabetes, cholesterol le tse dingwe tse dintsi.

Ke nagana ke ka ntlha ya gore puso ga ya ntsha madi a gore batho baagi ba agilwe ditleliniki tse dingwe fa tliliniki le kgakala baagi ba amega thata thata baagi ba bangwe ba feleletsa ba tlhokafetse fa ba bangwe ba feleletsa ba lwala lobaka lo lo telele mo e leng gore ga ba sa kgona go utlwelela botlhoko bo ba bo utlwang mme tshwanetse ba adime madi go bona gore ba fitlhelela jwang kwa tleliniking.

Balwetse ba amega thata ka tsela e e leng gore ba bangwe ba ka feleletsa ba latlhegetswe ke matshelo a bone mme se ke naganang gore ba tshwanetse go se dira ke gore ba kope baoki ba bafe makwalo a e leng gore a ba isa kwa dipetlele gore ba kgone go bona melemo.

Ba boifa tsela e leng gore ba tshwarwa ka yone segolobogolo jang kwa ditleliniking tse e leng gore di kwa magaeng ka gonne o ka fitlhela gore babereki ba mo lefelong leo ga ba na dilo tse di feletseng gore ba ka thusa molwetsi, matsapa a e leng gore batho ba ka fitlhela fa ba ya kwa ditleliniking ke gore ba solofele gore ba thole thuso mme ba kgone go phela.